Xa ungumfazi umenyiwe njengomfazi wasekuhlaleni kuyanyanzeleka ukuba undiliseke uqinisekise into yoba uyathwala iqhiya and kwaye uyayinxiba into eyilokhwe ende edlulela emadolweni. Udlule ke apho ubonakalise ukuzingca kwakho ngobuXhosa bakho unxibe isinxibo somakoti.

Yabo nto yakuthi ibaluleke kakhulu into yoba njengoba ndijonge nje kulaa mzi xa sawungena ndiyacela uze khe uyethule ke ibotyo le ilapha kuwe entloko, hayi ndiyacela nto yakuthi ngoba kaloku loo nto leyo apha kwaXhosa ibonisa uhlonipha umnikazi wendlu kwaye ibonisa intlonipho wena onayo nembeko okhule unayo, ngaphezu koko ibonisa isidima, isithozela kwaye ibonisa ukuqiqa endodeni ngoba kaloku emandulo into eyenza ukuba kuthwalwe yayisisimo semozulu. Ngoku xa ngabana uzawunxiba ibotyo uthetha nomntu omdala ungayothuli loo nto ibonisa uba akho mbeko, akho ntlonipho onayo kwaye uthi indlu yakhe iyanetha.

Uyayibona ihlobo lonxiba laseNtshona, usuti notayi, uzithi wambu ngebhatyi. Uthi qhina uyoqhina uqhoqhoqho owugqiba uqinisekisa into yoba iqhosha eli liqine nkqi. Wehle uyizize nditsho ukuqala entloko uyotsho ezinzwaneni, eli hlobo labafana amakhwenkwe xa esiya entabeni ubonakalisa uba bawelile ebukhwenkweni baye ebudodeni. Ihlobo elinxitywa ngabantu baseNtshona liye ladlala indima enkulu kakhulu kwaye lanefuthe ekubeni amadoda amatsha, obhuti abatsha banxibe bunjeya.

Indlela abantu abangoosisi nabangoomama ufumaniseke uba bekumele uba banxiba ngehlobo elithile uba bekulixesha lamzukwana, mandulo. Baye basulelwa kakhulu lixesha langoku nokuphila edolophini loo ndlela yokunxiba, umzekelo umntu omdala anxibe isigcebhezana okanye umntu ongumama anxibe ibhrukhwe ayeke ufaka ilokhwe andiliseke njengomntu ongumama abe nesidima. Ngoku sebenxiba ngehlobo ubone uba akho nkathalo kwaye eyona nto ingaphambili kuba nomtsalane ukogqitha ukusihlonipha.

Uyabo xa kukho itheko mhlawumbe into enjengomcimbi kuzosetyenzwa endlini kuba ke abantu besithi mhlawumbe benza umbulelo kwabadala, apho ndiye ndithathe yonke into ekuthiwa ngumswenko okanye kuba ngummhengce ndipake esaa sinxibo sidibeneyo kuthiwa yi-ovarolo kuba ndiyayazi uba ba ndinxibe nje yona hawu zawulima ziye etyeni ongazaziyo uba makenzeni nindixelele uba makayenzeni, ongafuni ukwenza nto ndiyenza ngokukwam. Eyi kuyasetyenzwa ndinxiba i-ovarolo and ke ngoku and akho nto ndingayikwaziyo uyiphatha, akhonto ndingayikwazi uyenza andinaxesha noba ndihleli phi, ndawoni sesona sinxibo eso.

Hayi, ke kwelo icala aziye zifane zohluke kakhulu kanye kangako ngaphandleni ke koomakoti abatsha abafikayo ekuhlaleni elalini mhlawumbi uye ufumaniseke uba bona bayasebenza, bayapheka njani njalo. Bona ke bawuthi bafake amadakhi wabo ukubonakalisa nokundilisekisa umntu lowo ebendele kuwo. Amantombi ke wona ke masibe sisithi akho nto ihluke kangako ngaphandleni kwento yoba uye ibonakale umntu omdala uba yena mhlawumbi ufake eyona ngathi ikhe yandana ilokhwe xa siyithelekisa neyentombi kodwa kum kuyafana ixesha elinintsi.

Andinawufane ke ndingqinelane nawo lo umbuzo ngoba kaloku ihluka hluka kuba njengoba siziintlanga ngeentlanga nje singabantu besiNtu ezinye zona aziyiboni nto igwenxa kuloo nto leyo umzekelo xa usiya kwaZulu ukuhamba ngamabele, uhamba ngeengalo ayonto yothukwayo leyo nanini na nditsho mna sowuyindoda sowungumfana into yohamba ngogaga ayithelwanga nqa loo nto leyo. Kodwa ke ngoku uhle ube ngathi uzapha ngaseNtshona Koloni ayike ezakwaXhosa azifuni noyibona into yoba umntu abe eveza inyama andikhathalisekanga noba ucinguba fanuba yena wandiseke kanjani so andinawutsho uba ixesha yinto yaseNtshona ndawuse ndithi yinto yokohlukahluka kwabantu nje kuphela.